Eya, seo se ka thusha haholo hobane terene ke e nngwe ya mo palangwang a tlase ho tsa ditjhelete. Eya, nka e sa sebedisa ho e palama ho ya ho ya mesebetsing kapa hona sekolong , e ka thusha haholo mona na toropong ena ya rona, ha ho ka ba le yona.

Seo nka se hlalosang ke hore, batho bana ba ditekesi ba ba tla tlameha hore ba re sebeditse ka tsela e tlameileng ba re sebetse ka teng. Hobane le ditjhelete tse ba re batlang tsona hore re mapalamanngweng a bona a. Ke tse hodimo haholo. Ha jwale ntse re bona le hore Afrika Borwa ya rona e boemong bo jwang. Re hloka hore re thusane, re tshwarane mmoho le bo ntate ba ditekesi. Mabaka a mang ke ya hore re iphumana hore bo ntate ba ditekesi ha ba kgone ho kgutlela setjhabeng. Ho na le ntho e re bitsang ka hore o kgutlela setjhabeng. Ankere hore setjhaba ke sona se tlisang tjhelete ho wena, wena o ha o kgutlele setjhabeng ka ka ntho tse tse nyane fela bonyane bo ka bo kgonang.

Eya, ke kile ka e palama tenksi e lwantshwang ke boraditekesi ba bang. Ho ya ka nna ke bona ho le molemo hore boradipolotiki kapa bona bo ntate ba bo ntate le bo mme ba ba naha, ba ba ba makgotla a hodimo. Ke bona ba tlamehang hore ba tsamaise ditsela tsena kaofela le di bo ditekesi. Hobane ha jwale ha ke a bona hore ha hona kutlwano mono. Kutlwano hore e be teng, ke ha o tlamehile hore ho be le batho ba ka hodimo dimo. Ha jwale ho na le di-association tsa tsona di-taxi, empa le re ntse re phumana hore ho ntso ho le jwalo, ditekesi tse di di-association tsena di sebetsa le kgolomente. Hore dintho di be hantle ke hore kgolomente e sebetse.

Dumelang, dumelang rona re hlaya kwana Gauteng bomme le bontate, jwale re tlile mona re tlo kopa thuso hobane re se re nkile mothinya o seleng. Re ne re re re leba kwana Kapa bo Kapa kwana. Jwale re fumana hore se re nkile mothinya o seleng. Re ne re kopa thuso le tataiso hore ha re se re le mona re tla nka lehlakore lefe.

Di ngata dintho tse ke di ratang, empa ke tla hlalosa e le nngwe feela. Se kileng ka se bona ke hore ba tshwara baeti ba bona ka tsela e hantle. Ya bobedi, ba tsamaisa baeti ba bona hantle ka tsela e tlameileng, ba ba tsamaise ka yona.

Seo ke tlo se hlalosa ho motsamaisi wa dibese ke hore ntate ke hobane eng ntate kapo mme, ke hobane eng o sa kgona hore o o o bapatse kapo o hlakisetse batho ka nako hore ho tloha ka le le ka letsatsi le itseng, ditekete di tla nyoloha e tla ba mashome a robong eseng hore o o o o tsohe feela o sontso o re aa ditekete di nyolohile a a ha o sebetse jwalo ntate. Tlamehile batho ba tsebe, ba hlalosetswe hore mabaka a entseng hore ho nyolohe ke a itseng, a itseng, a itseng. Hobane rona re le batho, re dula re na le ntho tse re di re di bitsang di-budget-e.

Dumelang, dumelang bo ntate ba Uber , ke ne ke hloka ho ingodisa ho tlo ba mokganni. Jwale ke na le le yona license. Ke na le nako e kana ka mashome a dilemo ke na le license. Ke na le yona PDP. Ke ile ka sebetsa le batho ka ka ntse ke ba ke ba etisa. Ke ba isa dibakeng tse fapaneng . Ke ne ke tla botsa hore ke tla hlokuwa eng hore ke ntano ho ingodisa ho hlokahala eng ha ho hlokahale eng?

Haholoholo se bakang hore batho ba qetelletse ba kgetha, ke ditjhelete tse tse ntshuwang moo hobane di le di le jwalo, fapana. O fumanwa hore meter taxi ona o lo batla fifty makgolo a mahlano. O fumana hore Uber yona e lo batla makgolo lekgolo. O fumana hore Bolt yona e lo batla tjhelete e tlase tlase. Seo ke sona se etsang hore re iphumane re se re kgetha.